Dumela mme. Ke e mong ya nang le account-e bankeng ya lona mme ke na le lemo tse ngata haholo ke sebedisana le banka ya lona. Ke utlwetse hore le fana ka tsa ditjhelete ho thusa batjha ba batlang ho ya university. Na o ka kgona ho nhlalosetsa se hlokahalang hore le nna ke tle ke fumantswe thuso eo?

Matsatsing a kajeno ha ho sa hlokahala hore o rwale dieta o nke leeto le yang bankeng ho ya patala university, kapa sekolo, kapa tsona dikoloto. O ka sebedisa banking App ya hao ho kena ka hare ho account ya hao ya banka. Ho boloka di-account number-ra tsohle tsa sekolo mme ebe o patala o ntse o le ka hara ntlo ya hao, o o etsa ditefello tsohle tse hlokahalang.

Ke ne ke nahana hore hobane re na le account-o e re e tsamaisitseng ka tsela e nepahetseng le ka bokgabane bo boholo nakong e telele. Ho ka ba molemo ha re nka overdraft ho feta ha re batla loan, overdraft e betere hobane e tla re fa tjhelete ena eo re e hlokang mme banka e tla re dumella hore re tlole tjhelete eo re nang le yona, re sebedise e ka hodingwana ka interest e tlase haholo. Mafelo a kgwedi ha mekgolo ya rona e kgutlela akhaonteng, e be e tla theola sekoloto. Re ka etsa for kgwedi tse mmalwa ho fihlela maemo a rona a ditjhelete a fetoha.

Ke sitwa ho utlwisisa hore o jele jwang tjhelete eo o tsebang hantle hore e ne e sa fuwe hore wena o e sebedise, empa rona jwale ka bang mokgatlo ona re ne re lebelletse hore ha lemo se fela, o tla re kgutlisetsa tjhelete ya rona. Re tsebe ho iphidisa le ho reka tseo re di hlokang mafelong a selemo. Re keke ra kgona hore ebe re o file tjhelete mme hajwale re phutha matsoho hobane wena o re o sebedisitse, o tlameha ho fumana tsela ya hore o kgutlise tjhelete ya e mong le e mong a ileng a boloka tjhelete ho wena.

Ke kgotsofetse haholo ka dintlha tseo tlhatlhobo ya ka ya mokitlane e di hlahisitseng, ke nkile nako e telele ho lokisa bophelo ba ka ba tsa ditjhelete. Mme ke thaba hore phapang e ya bonahala. Dikoloto ttsa ka di maemong a matle, mme nka kgona hore kgweding tse mmalwa tse tlang ke reke ntlo kapa yona koloi e ntjha.

Ho ya ka tlhakisetso eo ke e fumanang, nkeke ra kgona hore reo thuse ka karete ya ya dikoloto hajwale. O tla tlameha hore o nke dikgwedi di se kae ho fokotsa dikoloto tsa hao ho patala le dikoloto tseo o nang le tsona ka nako, hobane hona ho etsa hore your credit score e be e mpe haholo. Mohlomong kamora kgwedi tse seng kae hao kgutla kamora hore o hlokomele tsela eo o patalang dikoloto tsa hao ka teng le ho fokotsa tseo o nang le tsona, o tla kgona ho fumantshwa karete ena ya ho reka ka dikoloto.

Ke nahana hore ke boikarabelo ba mohiri e mong le e mong ho tsebisa basebetsi ba hae ka tsohle tseo ba tlamehang ho di tseba malebana le UIF. Motho ha kena mosebetsing bongata bo kena e le mesebetsi ya bona ya pele mme ba sa tsebe letho. Empa bahiri bohle ba tseba ditaba ka UIF, mme ba tlameha ho tsebisa ho fetisa neo eo ho basebeletsi ba bona.

Ke bona ho le tlokotsi haholo ho sebedisa monyetla ka ho feta tekano habo hlahetswe ke maemo a tshohanyetso, hobane ha o tsebe hape tsatsi leo o tla hlahelwang ke tshohanyetso. Ebe menyetla ya hao e se e fedile. Leka ka hohle hore o e sebedise ka tsela e nepahetseng mme ka mabaka a utlwahalang.

Ho lefa haholwanyane kapa ka hodimo ha seo o tlamehang ho se lefa, ho a thusa hobane ho phakisa ho theola sekoloto. Ha ho motho ya ratang ho patala sekoloto se sa feleng, ka hoo ha ho kgonahala patala haholwanyane ho feta ka moo o tlamehileng. Mme sekoloto se tla fihla pheletsong ka nako e kgutswanyana.

Hobane insurance ya lepato ha se boikgethelo, hobane ha ho ya tsebang mohlang o hlahellwang ke tsietsi ya lefu, moo o tlamehang ho ba le tjhelete hore o tlo fetise tsa lepato. Ke na le mamello e kgolo hobane ke tshabana le ho qobana le mathata ao nka hlokang ho wa rarolla. Jwale ke tshepile hore insurance ya lepato e tla hlahella ka nako eo ke e hlokang. Ha kena Kutlwisiso hore hobaneng di-company tse ding di se na sa kgone hore di ka etsa jwalo. Empa ke elelletswe hore tse ding le tsona di o patadisa haholwanyane, hore ho tle ho be le tjhelete eo oe fumanang haeba o sa kenye claim.